Yebo, ngizokhuluma ngomkhosi womhlanga, lapho izintombi zihamba ziyohlanganyela eNyokeni kwaNongoma. Lapho kudliwa ukudla kwendabuko njengamasi, inyama nezinye izibilibocho. Lokhu kudla kudlala indima ebalulekile ekugcineni amasiko kubumbene imindeni nemiphakathi kugujwa ubuZulu nobunzulwa.

Endaweni yakaZinhlonze, ngizwe indaba yomkhuba wokuya esigodlweni samaqhikiza, lapho amantombazane efundiswa khona ukuhlonipha ukupheka, ukuhlanza, ukweluka nokuphatha umuzi. Lo mkhuba ubalulekile ekubasizeni bahlonipheke futhi balungele imishado. Umphakathi uyawuxhasa ngomoya, ngokudla, nangokufundisa ukuze isiko liqhubeke.

Kumasiko akwaZulu, abaholi bokuthomba bafundisa izinsizwa, ukuhlonipha, ukuziphatha, nokuba ngamadoda aqotho. Emasikweni amaXhosa, abaholi bakusoka bafundisa ubuntu, ubuholi nobunjalo besoka. Bobabili banika izinsizwa amakhono okuphatha umuzi, ukuzimela nokuba nesibopho emphakathini.

Lamasiko adlulisa izifundo zokuhlonipha abadala, ukuziphatha kahle, ubumbano nokuzimela. Lokhu kusiza ekwakheni umphakathi ozwanayo, onesiko nolondoloza, okhuthaza intuthuko nokuthula phakathi kwabantu.

Ukudla kwendabuko kwangisiza ngaxhumana namagugu ami ngoba kwakuyindlela yokufunda ngomlando nomndeni wami. Sapheka isijingi nogogo wami. Ukupheka kwakhe, indaba ayilandisa, nokuhlanganyela kwethu kwangigcine ngixhumene namasiko.

Ikhono elibaluleke kakhulu okufanele lifundiswe amantombazane ukuzethemba. Lokho kubalulekile ngoba ukuzethemba kusiza amantombazane ukuba azimele, athathe izinqumo ezihlakaniphile futhi amelane nengcindezi yomphakathi. Uma beqinile ezinhlizweni nasezingqondweni, bangakwazi ukufeza amaphupho abo.

Ubuhle ukuthi kungagwema izindleko ezinkulu nezinkinga zengcindezi emphakathini. Kodwa ububi ukuthi indodakazi ingazizwa ingamukelekile emiphakathini noma ilahlekelwe ukuzazisa kwesiko. Lokhu kungathinta ukuzethemba kwayo noma ubudlelwano nomphakathi.

Ukukhungatheka kuvela lapho kuzanywa ukulinganisa ukulungiselelwa kokudla kwesintu okudinga isikhathi, ukunakekelwa nezithako zemvelo nezempilo zesimanje ezisheshayo lapho abantu beshesha, futhi bengasatholi isikhathi sokupheka ngendlela yakudala. Lokhu kudala ukungqubuzana phakathi kwempilo enempilo nesivinini sempilo yanamuhla.

Umalume wami ungumholi ohlonishwayo, ngoba waba nendima enkulu ekukhuliseni umfana waba yindoda eqotho, wamfundisa ukuzithoba, ukuhlonipha nokusebenza kanzima. Izimfanelo ezenza aphumelele njengomholi zifaka ubuholi obunesineke, ukuhlonipha, kanye nendlela yokukhuthaza abanye ngomusa nothando.

Ukubamba iqhaza komphakathi emngcwabeni kusiza ekwelapheni umndeni, ngokubanika usekelo, uthando nenduduzo kuqinisa umuzwa wokuthi abaseduze abakodwa kwandise ubumbano nomoya wobunye emiphakathini.